Goloi dzine a dzi ḓuri nahone a dzi shumisi zwivhaswa zwinzhi ndi goloi dzo no tonga dzi Renault kwid.

Tollgate i no ḓuresa ine nṋe ndo no i fhira ndi ya Nyl plaza kha N one musi ritshi kho tsa Venḓa, heiḽa tollgate nṋe ndi tshi badela yo vha i seventhi seven rannda.

Vhaaluwa vhanzhi masheleni avho vha vha vha tshi kho a shumisa u renga zwono tea u rengiwa henefho mahayani avho, nṋe ndi vhona zwi songo tea uri vha dovhe vha a shumisa hayo masheleni uyo phakha mishonga, mishonga vha ya tea u ḓiseliwa mahayani avho.

Hu tshi vha na mihwalo minzhi zwi a lemedza thekhisi vha wana thekhisi i si tsha tshimbila nga nḓila ine ya tea u tshimbila ngayo, nahone zwi a vhaisa malinga a heyo thekhisi.

Goloi ine nṋe nda vhona yo yo khwaṱha yo fanelwa u tshimbila tshikhala tshilapfhu ndi Ford Raptor, nga u uri heila goloi i a kona na u namela zwivhanga na dzi thavha i sa kho lemelwa nahone i sa i sa isa unguliwi murahu.

Musi nṋe ndi tshi khou namela tshidimela ndo vhona uri ngoho tshiya ṱavhanya, lwendo lune lwa lu tshi nga dzhia dzi awara musi ndi tshi kho tshimbila nga thekhisi kana nga goloi ndi vhona uri i mbo ḓi swika nga mi minete, zwi a dovha zwavha zwi tshi kho itesiwa ngauri tshidimela a tshi na bada ya bada ine tshiporo tshi ne ha tshimbila tshidimela a tshivhi na ṱhirafiki, zwino ngori ahuna ṱhirafiki zwi a ita uri tshi tshimbile ngou ṱavhanya tshi swike hune tsha kho tea u swika hone nga u ṱavhanya.

Vhareili vha maṱiraka vha ḓi wana vha ḓi wana vha tshi kho dzhia tshi vha tshi kho dzhia tshipeisi tshihulwane badani zwa mbo ḓi ita uri na vhaṅwe vhane vha kho ḓiraiva afho badani vha si ḓiraive zwavhuḓi. Tshine tsha nga itiwa ndi uri hu vhe na tshiporo tsha ṱiraka tshine tsho itelwa ṱiraka kha free way iṅwe na iṅwe, hezwo zwi nga thusa na vhaṅwe vhareili na vha dzi ṱiraka ngori vha ya fhedzisela vha tshi kho tea uri vha ḓiraiva kha yellow line kana vha drive u yela u yela nnḓa ha bada vha tshi khou itela uri dziṅwe goloi ṱhukhu dzi kone u fhira.

Kharali vhaaluwa vha ḓi wana vha tshi kho tea u ṋamela bisi vha wana uri heyo bisi yo ḓala nahone hu na vhathu vhane vho to ima nga milenzhe ndi khwine vhane vho ḓi wana vho vha vha mashudu vho dzula vha nee madzulo avho vhaaluwa, ngauri vhaaluwa milenzhe yavho a i tsha tenda uri i ime tshifhinga tshilapfu, riṋe vhaṱuku ri kha milenzhe yashu i kha ḓi tenda uri ri ime tshifhinga tshilapfhu. Rine ra nga zwi ita ndi u ṋea vhaaluwa ndi u ṋea vhaaluwa madzulo ashu uri vha kone u dzula fhasi nahone vha songo ḓi wana vho ṋoka kana vho wa.

Ihi ndo no ḓi wana ndi tshi khou fhufha nga bufho ndi tshi kho yo dalela maṅwe mashango, musi ndi tshi khou fhufha nga bufho ndi a swika hune nda kho tea u swika hone nga u ṱavhanya nahone ndi a zwi pfha uri kutshimbilele kwa hone ndi kwavhuḓi, nahone a zwi dini a hu na uri ndi ḓo ima kana nda tea u sedza u uri ndi kho tea u tsa gai. Ndi a ḓivha uri ndi kho, ḓo swika hune nda kho tea u swika hone nga tshifhinga tshine nda kho swika hone nahone ndo tsireledzea ndi kha bufho ḽeneḽo.

Vhuḓi ha u tshimbila nga thekhisi ndi ha uri ndi ya swika nga u ṱavhanya hune nda kho nyaga u ya hone nahone zwi thusa musi ndi tshi khou vhuya ngauri ndi ya vhuya ndo fara zwithu zwithu zwinzhi zwine kha ra nda tshi kho tshimbila nga milenzhe ndo vha ndi tshi ḓo neta ndo zwi fara. Vhuvhi ha u tshimbila nga thekhisi kana u shumisa thekhisi u ya mavhengeleni ndi ha uri thekhisini vhareili vha dzi thekhisi a si kanzhi hune vha a reila zwavhudi, u ya wana vha tshi khou reila vha tshi khou fhira na dzi robotho musi dzo valiwa. Hezwo zwia, hezwo ndi hone hune ra wana thekhisi yo ita khombo badani nahone ra wana uri a hu ngo vha na vhanzhi vhane vho i survive kana vho tshila kha eyo khombo.

Ndi nga takalela u ḓi wana ndi tshi khou namela heḽikophotha ndi sa kho to ṋamela hu na hune nda kho ya hone fhedzi u to vhona fhedzi shango ndi nṱha, ndi zwithu zwine na kha bupo u nga si tu kona u to zwi vhona zwavhuḓi nga maanḓa maanḓa kharali u songo dzula tsini na fasiṱere, fhedzi u kha heḽikophotha u kona u vhona shango zwavhuḓi wa vhona mashango u nṱha wa vhona na zwoṱhe zwine zwavha zwi hone.

Ihi ho no vha na tshifhinga tshine ndo vha ndi tshi kho ya ḓoroboni nda wana uri tshelede ine nda kho i badela kha uber ndi tshelede ine yavha i ṱhukhu badi kha tshelede ine nda ndi tshi ḓo i shumisa kharali ndo namela thekhisi, nṋe ndo vha ndi songo zwi lavhelela.

Muthu u ya tea u ḓi wana o paka zwiambaro zwine zwa ḓo mueḓane kha honolo lwendo lune a kho tshimbila khalo fhedzi zwa si ḓalese nga nḓila ine zwa mbo ḓi fhira na hune ra nga paka hone bisini, nahone u a tea u ḓi wana o paka zwi zwiḽiwa nga uri lwendo lu lapfu lwa lwa bisini lu a farisa nḓala.

Tshifhinga tsho thoma ndi tshi ḓi wana ndo ṋamela bupho ndo vha ndo takala u fhirisa u tshuwa, vhukimvi ha bupho ndo vhupfha uri ngoho ngoho ndi hone ende ndi ya dovha ndi a tama futhi u ḓi wana ndi tshi khou fhufha nga bupho.

Ndi zwa ndeme uri vha reili vha mabisi vha ḓi wane vha songo neta vho edela zwo eḓana kharali vha tshi zwiḓivha uri vha khou yo fara lwendo lu lapfhu, ndi zwa ndeme uri na vhanevho vhane vho ṋamela bisi vha ite vha tshi sedza vha tshi ṱola vho ḓiraiva uri vho ḓiraiva vha kha ḓivha vho lungana, kharali vha tshi nga vho neta vha a tea u rengeliwa kofi kana energy drink.

Bisi ḽi vha ḽi sa ḓuri ende tshifhinga tshinzhi ri to shumisa thikhithi ya u ya u ṋamela kana garaṱa ine ra to load dzi point uri ri ṋamele heyo bisi, ri a wana zwo tshipa badi nahone ri tshi kona u swika mishumoni nga tshifhinga nṋe na nahone ro tsireledzea, musi hu na zwiṱereke ndi vhona uri a ri tsha kona na u uya mishumoni nahone u wane uri ndo bva ndi sina tshelede kana ndi tovha ndi si na yo tshelede ya u badela thekhisi kana ya u ita e-hailing.